Khisimusi yi kombisa ku tswariwa ka Yeso Kreste loko Yeso Kreste a tswariwile ku ve ku va na ku tsaka ku kulu hi ku u tswariwe hi n'wansati loyi a nga si tshamaka a hlangana na n'wanuna u u tswariwe u tswariwe hi ximoya se siku leri nkoka hikuva vakreste va va va va tlangela hosi ya vona leyi va yi tshembaka hosi ya vona leyi nga tswariwa ku fana na hina laha misaveni hi tlangelaku masiku ya hina ya ku tswariwa na khisimusi ri tano.

A ni ta ku swimbalo swa ndhavuko i swi swi swi nkoka ngopfu hi ku swi hlamusela wena munhu ku ri u mani u huma kwihi u aka rixaka rihi ndhavuko wu nkoka ngopfu hi ku loko munhu a ambale swiambalo a hi ngo swa maTsonga ambale xibelani vanhu van'wanyana va kota ku swi tiva ku ri lowuwani u tinyungubyisa hi ku va mutsonga hikokwalaho a mbale xibelani se swiambalo swa swa swa swa ndhavuko swi endla ku hi nga rivali ku ri hi huma kwihi na hina hi vo mani hi yimela yini.

I ku va vanhu lava hi va komba rirhandzu tindhawu leti va humaka ka tona tin'wanyani tindhawu to tika ngopfu hi matshamelo kambe loko va ta ka tiko ra hina i ku va hi va komba rirhandzu i ku va hi hi endla ku va va va va hlayisekile hi va khoma kahle xin'wanyana lexi mfumo wu nga endlaka xona kumbexani hi ku vanhu van'wanyana loko va ta haleni va ta va kha va nga tivi ku vaya kwihi i ku ku va na ndhawu leyi va nga ta fika va fikela kona i vi va kota ku vona swa vutomi loko va ri ka loko va ri haleno hi ku munhu loko a nga tivi ndhawu u fanele a rhanga a tshamiseka i vi a kota ku ti ku ti tivisa kumbe ku ti toloveta ndhawu yaleyo a nga ka yona.

Mintlhontlho i ya ku hi ka ikhonomi leyi hi nga ka yona swi nga tikanyana ku va hi hlayisana kumbe ku va hi tshamisana kahle kambe swipfuno swa kona i ku switukulwana swa kota ku hlayisa vadyuhari swa kota ku swi basisa tiyindlu swi tlhe swi rhumeka ka tindhawu to hambanahambana swi tlhela swi endla na ku muti wu kufumela hi ku muti lowu nga na switukulwana wa tsakisa ku tlula muti loyi wu nga ri ki na na na na switukulwana.

Nkhuvo lowu ka hina kumbe emugangeni wu endliwa etikerekeni munhu u nghenisiwa ndzeni ka damu i vi a khongerile a khongeleriwa hi mavito manharhu a kha a nyiketeriwa ka Xikwembu nkhuvulo loyi wa wu yimele ku munhu u tswariwa futhi kumbe u tswariwa kambe eka swa vukreste futhi u amukela Hosi Tesu tanihi muponisi wa yena.

Vutihlamuleri bya nkoka i ku va n'wanuna a kota ku hlaya ku a kota ku hlayisa muti a kota ku va akela muti ku hlayisa ni hlamusela mhaka ya swakudya endla ku vana va dyile ku na mali emutini vana va va kota ku nghena swikolo wa va sirheleta swilo swo fana na sweswo u yimela xiphemu xa vanuna u va n'wanuna emutini ka vavasati i ku va wansati a sweka n'wansati a basisa yindlu a hlambisa swihlangi a swi hlayisa i vi a aka muti hi ku tswala.

A ni ta mbala rhoko i vi ni boha na duku leri nga na mihlovohlovo yo hambanahambana ni mbala nkhavi nkhavi waloyo wu ta va wu ri wa ku yimela swilo swa ndhavuko ni mbala na na vuhlalu enkolweni vuhlalu bya kona byi va byi ri vuhlalu lebyi byi mbariwaka kumbexani na swilo swa swibelani kumbe swin'wana swo fana na sweswo i vi ni tshe ni mbala a na vuhlalu ku kumbe mabendlele amavokweni hi ku loko hi mbale ndhavuko na mabendlele emavokweni ha ma mbala.

Mintirho ya vavasati emindyangwini i ku tswala i ku hlayisa vana i ku sweka i ku hlayisa n'wanuna i ku endla mintirho ya le ndlwini ku fana na ku hlantswa na ku hlantswa swiambalo masiku lawa kumbe eka nkarhi wa sweswi a swa ha ri na nkoka ngopfu kumbe a swa ha susumeteriwi ngopfu ku va vasati va tirha mitirho leyi swi ya hi munhu yena loyi a nga n'wi teka ku u lava yini kumbe u tsakela yini hikuva kona vavanuna va masiku lawa lava tsakisiwaka hi ku vavasati va endla mintirho leyi kambe ku na vavanuna van'wanyana a va pfumeli va pfuneta vavasati va vona hikuva va va va khomanile.

Ku ya hi ntiyiso wa mhaka ni munhu wo lava ku ku tsakela siku ra mina ra ku velekiwa hi ku siku leri ri nkoka ka mina ri nkoka hi ku ku ku vukona bya mina byi endle ku vatswari va mina va tsaka byi endle ku na mina ni fika laha ni nga kona kumbe ni kota ku pfuna van'wanyani va fika la va nga kona se loko vanghana va mina va rivala siku leriwani swi ni a swi ni swi ta swi ta ka swi nga ndzi khomi kahle hikuva swi vula ku ri a va ni tekeli enhlokweni kumbe swi vula ku vona a hi swilo leswi vona va va nga swi tolovela kambe ni nga tsakela ku va munhu a ni a ni ba riqingho ku ni navela siku ra kahle a no lava nchumu.

Xo sungula a ni ta khensa ku va va ve kona evuton'wini bya mina ni khensa ku va va ni pfulele mbilu ya vona ku va ni komba ndlela hi tindlela to hambanahambana swin'wana a ni ta khensa ku ku va va ni lehisele mbilu hi ku swilo leswiwani a swi olovi nkarhi wun'wanyana munhu wa ku komba ndlela mara u teka ya wena kambe loko u ti vuyisa ka yena a ku amukela a ndzi ta tlhela ndzi va khensa ku rirhandzu ra vona i ri kulu ri ni ri ni ri ni kufumeta yi ri ni ri ni nyika ka ndhawu yo kufumela laha swi swi nga olova ngopfu ku hambi ni nga landzelelangi leswi vo va nga ni komba swona va kota ku va ni pfulela mbilu va ni amukela.

Nkoka wo hlawula vavanuna na vavasati eka vurhangeri lebyi i i swa ku vavasati va tisa vonelo ra vona vavanuna va tisa vonelo ra vona ivi loko ku hlanganisa mavonelo lama hinkwawo vanhu va kota ku va langutisa ku ri yini va hi xihi lexi xi nga xi nga xi nga va ku possible kumbe xi nga kotekaka ku muganga wu akiwa kahle hi ku loko ku ri vavanuna ntsena swa endla mi kuma ku vavanuna va nga tweli vavasati hi swirilo swa vona kambe loko vanhu va loko va hlanganile vavasati va ta tweriwa na vavanuna va ta tweriwa ku ya hi mhaka leyi tisiwaka.

Matimu ya vanhu lavo fana na vo Lillian Ngoyi Winny Mandela vo Thuli Madonsela i vanhu lava nga lwela Afrika-Dzonga ku va yi va laha yi nga kona hikwalaho va ku na swilo swo fana na vo Women's Day ku vavasati va va appreciate-iwa hi ku ya hi nkoka lowu va wu tisaka evuton'wini se varhangeri lava hi vona lava va nga xikombiso xa nkoka ka ka history ya Afrika-Dzonga.

Ndzi nga vulavula ngopfungopfu hi vun'we ku vavasati va vekeriwa tlhelo hi ku vavasati va tiveriwa ku va tswala vana ivi va tlhela va sweka kambe va a hi swona na vavasati va na vuswikoti bya ku va nga aka Afrika-Dzonga va na vuswikoti bya ku va nga rhangela eAfrika-Dzonga mahlweni na vona va na vuswikoti va na va va na vutivi bya ku va nga endla yini loko va fanele va ri va varhangeri a swi vuli ku ri ntsena hi ku i vavasati va tiveriwa ku endla swilo swo tswala kumbe swo sweka makaya a va koti ku rhangela se lexi ni nga xi vulaka ngopfu ndzi nga endlisa na swikombiso swa vavasati lava nga lwela Afrika-Dzonga ku vona va yi lwerile ende va va va va humelerile hikokwalaho swi tiyisa ku na vavasati van'wanyana ku ri va lava ku fana na vona hi ku va endle leswikulu.

I xiave xa ku va va kota ku va va tekeriwa enhlokweni xa ku na vona va kuma ti-opportunities ta ku fana na ta vavanuna xa ku va va tinyungubyisa hi ku va n'wansati loyi a kotaka swilo swo tala a nga langutisiwangi ku yena u u vumbe u vumbiwe njhani hi lexiya xa ku Afrika-Dzonga hi ya mahlweni na vavasati a hi yi mahlweni na vavanuna ntsena vavasati va tekeriwa enhlokweni.

Xikongomelo xa kona i ku ya humesa rikandza leri ri nga na ku ku ku ku veka vutomi bya vana enghozini loko ri nga humesiwi hi ku rikandza leriya ra khoma mathyaka yo fana na ti-STI kumbe ti-STD se loko u ri humesiwile vana va kota ku va va kula va hlayisekile hambi va ti nghenisa ka swilo swa masangu loko va nga tisirhelelanga hi ku vuvabyi a byi hatli ku byi va khoma hi ku loko va kha va nga mbali jasi ra mukhwenyana kumbe Condom va ta kuma mavabyi kambe a va nge ma kumi hi ku hatlisa ku hi ku loko rikandza ri humile mara loko ri nga humangi ri tshamisa mathyaka kwala ndzeni.

Ntirho wa vavasati wu hundzuke ngopfu hi ku ka nkarhi wa sweswi vavasati a va ha voneriwi ku sweka ku basisa tiyindlu kumbe na ku tshama kaya vavasati va masiku lama va tirha va ti hlayisa va kota ku hlayisa na miti ku ya hi leswi vanhu a va va tivela swona kambe va tlhela va kota ku rhangela emitirhweni eswikolweni eka muganga hikuva va na na byona va na vuswikoti va dyondzekile va tlhela va kota va va na mabindzu va ti aka so swilo swi cincile hi ndlela yeleyo.

Vukreste byi kona Bibele yi kona loko munhu a hlaya wa swi vona ku Vukreste byi kona na xikhongelo lexi hi xi khongelaka Xikwembu xa hlamula i mhaka ya ku munhu u tshembele swihi himpela ku loko munhu a nga tshembelanga swa Vukreste a tshembele swa swa swa swa vanhu va le hansi u ta tirheliwa hi leswi a nga tshembela swona kambe Vukreste byi kona ende Xikwembu xi kona ivi xikulukumba i ku va munhu a ti byela ku ri yena u tshembela swihi ivi a landzelela sweswo ku tlula ku a a vulavula ku biha hi Vukreste loko a kha a nga swi twisisi.

Tinsimu ta kereke ta pfuxeleta mimoya ya hina. Ta kota ku ri hi titshineta mahlweni ka kusuhi na Xikwembu, ta kota ku hi nyika ntshembo ku hi hanyisa, ta ha kota ku va xikhongelo evuton'wini bya hina, ta kota ku yi hungasa. Ha kota ku titirhisa emitlangwini ta kota ku ti hi nyika matimba laha hi nga riki na matimba hin ku ta vulavula. Ta vulavula na timbilu ta hina, ta vulavula na ti na leswi hi hlanganaka na swona hi nkarhi wolowo. Ti nkoka ngopfu evuton'wini.

Vana va mina ni ta va xavela swilo swo fana na xibelani. Xibelani lexiya xa tiwulu hi ku xi kahle for vana ivi ni va xavela nceka ni kuma na xikipa xo basa. Laha ni nga ta xi yisa ni ya xi rhungisisa ku ri xi va xi endla swa masiku la swa masiku lama swo khavisa ivi ndzi tlhela ni kuma na vuhlalu byo ka byi nga talangi byo fika ku vana va va va va mbala. Kuma na masandhazi yo basa lama ma nga matsongo ya masiku lama ku vana va mbala va ta bomba hi wona.

Nkoka wa clan name i wa ku vanhu va tiva ku ri va huma kwihi vanhu va tinyungubyisa hi va hi yini i va ka mani. Hi ku munhu u na identify ya yena laha a humaku kona la ku nga xi ku nga na ku nga na clan ya ka vona. Se swi nkoka ngopfu ku ri munhu a ti tiva ku ri hi yena mani wa ka mani rixaka ra yena ri huma kwihi futhi ku ri a a nga lahleki na lomu ku fambeni hi ku a hi ngo nyika e xikombiso ku ku na vanhu lavawani va tivanaka hi clan name ku tlula swivongo swa vona leswi va swi tirhisaka.

Vuyimbeleri bya ndhavuko byi hi ehleketisa laha hi humaka kona. Byi hi endla ku hi tinyungubyisa hi ku va vatsonga, byi hi endla ku hi tsaka hi ndhavuko ya hina, byi hi endla ku hi kota ku fikelela hi relat-a hi ndhavuko ya hina. Se vuyimbeleri lebyi byi hi byi hi hleketisa byi tlhe byi aka byi hi tivisa na ku hi vo mani va ka vo mani va nga endla yini kumbe lava va nga duma hi yini. Byi hi endla ku ri hi tlhe hi kota na ku tlangela ndhavuko ya hina.

A ni ta n'wi byela ku swi nkoka ngopfu ku va a lunghisa mapatu kumbe tindlela hi ku swilo leswiwani swi affect-a hina tanihi muganga hi ku a hi koti ku ya emitirhweni. Swi vangela tinghozi futhi swi onha na mimovha ya vanhu kumbe tithekisi. Ku nkarhi wun'wani tithekisi a ti lavi ku famba hi ndlela leyi hina hi tshamaka kona hi ku ta swi tiva ku ndlela a yi a yi tshamisekanga kumbe ku na ti ku na ku na tindlela leti ti nga onhaka timovha ta vona.

A ndzi ta n'wi hlohlotela ku ri tirhesipi leti i ta nkoka. I ta nkoka hikuva i ta vakokwani va hina lava nga hi dyondzisa se na yena u kota ku tiva leswi vakokwana wa yena a va dyisa swona kumbe a va a va lulamisa swakudya xiswona. Xin'wana lexi a ni nga xi endlaku ku yini a ni ta n'wi byela leswaku swi n'wi endla ku a tinyungubyisa hi ndhavuko ya yena hi ku loko a swi tiva ku ri ka vona kumbe ka ka rixaka ra ka vona ku dyiwa yini swi swekiwa njhani wa kota ku a dyondzisa na vana va yena hikuva a swi hlayisile loko yena a dyondzisiwile. A hi ma a hi mahungu yo tekela hansi ku swilo swa ndhavuko swi dyiwa hi vanhu vo karhi un'wana na un'wana u fanele a a tinyungubyisa hi ndhavuko ya yena hi ku swi hi swona leswi swi n'wi byelaka ku ri i huma kwihi.

Holiday leyi ndzi yi tsakelaka ku i khisimusi hi ku ku tlangeriwa ku velekiwa ka Hosi Yesu i laha vanhu va hlanganaka va ya gandzela siku leri hi ku Hosi Yeso a velekiwe hi rona. Vanhu va xava swimbalo swintshwa for vana va vona. Vanhu va sweketela swakudya swo hambanahambana vanhu va komba rirhandzu va ya va ya khongela endlwini ya hosi.

I nkarhi loyi a ku ri heritage day siku ra ndhavuko munhu u kote ku swekasweka swilo swo hambanahambana a hlamusela laha yena a humaka kona. Vanhu va dya va va ti va titwisa swakudya leswi va nga dya va nga se tshamaka va swi dya. Se swi endla ku vanhu va ku va va twa ku ku kufumeleka loku faneleke hi ku va kota ku twisisa ku un'wana na un'wanyani hambi i hambi u vulavula xlXitsonga kumbe hambi u vulavula ririmi rihi na yena wa kota ku fikelela swakudya swa vanhu van'wanyana a ti dyondzisa hi swona.